Go jalwa ga mefuta e ga maungo ga go tshwane, maungo a farologana go le ruri, diapole di ka tsaya dingwaga di le tharo kgotsa di le nne go gola, mme fa dipanana tsona di ka tsaya ngwaga le dikgwedi di se kae go gola.

Wa go simolola ka go batla lefelo le le nang le mmu o o nang le dikotla, ga o fetsa o bula mesima ka menwana go fetsa ga go bula mosima o latlhela dithotse tsa tamati wa tswalela mmu wa teng, e re di sena go gola o di kgetlha fela ka letsogo.

O lema dithotse tsa rooibos mo mmung o o nang le dikotla morago ga pula ya ntlha ya mariga, ga go sena go fela ngwaga le kgwedi di le robedi, ke gone o ka simolola go jalolola rooibos ka go kgaola dikala tsa teng go tswa kwa fatshe.

Melemo ya teng ke gore e thusa thata go ka isa matshwao a sukiri kwa tlase, gape e ka thusa thata le batho ba go tlhoka madi mo mmeleng, e ka thusa gape le sefatlhego fa se na le dithuso ga o ntse o e ja gangwe le gape.

Balemirui ba lebagane le kgwetlho e tona thata ya maemo a bosa gonne rooibos-o go gola e tlhoka metsi a le mantsi, o fitlhela pula e tsaya lobaka le le telele e sa ne mme, seo se dira gore rooibos e nne mo kgatelelong ya lenyora, mme balemirui ba tlhoka go nna le metšhini ya bone gore ba kgone go nosetsa fa pula e sa ne.

Dikgwetlho tse balemirui ba tsamaya ba kopana le tsone ke kgwetlho ya maemo a bosa, gonne maemo a bosa gantsi a tsamaya a fetoga a ka tlhola malwetsi le di tshenekegi mo maungong, go tshwana jaaka ga tsatsi le lefisa go feta selekanyo, a ka tlhola maungo a go bola kgotsa fa pula di na ka matla ka dibe, a ka tlhola ditshenekegi thata gape le go kgaola maungo.

Ditsela tse di dirisitsweng tse ka maungo go a thusa gonne di tsaya nako go senyega, maungo fa a ntse a omelediitsiwe, a ka dula lobaka lo lo telele.

Maungo a go tshwana le panana, apola, le namune ke o ne a jewang thata mo lefatsheng gonne tlhwatlhwa ya teng e ko tlase go le ruri go gaisa maungo a mangwe.

Merogo ya go tshwana le tamati le spinach, gonne tamati yone e dirisiwa thata mo disalad-eng, mme fa spinach ebile sone se thusa thata go oketsa ga madi mme gape se le tlhwatlhwa tlase fela jaaka tamati.

Di na le seabe se segolo, go le gantsi di dirisiwa thata mo dijong, go dira dijo jaaka bo mabele di dirisiwa gape mo bojalweng jwa Setswana, gape di dirisiwa thata go fepa diphologolo.

Wine farming, go tewa gore go jalwa fela maungo a a tlang go dirisetswa go dira Wine, maungo a go tshwanang le morara.

Wa go tlhoka mmu o o nang le dikotla, dithotse tse o tlang go di dirisa go jala, le metsi.

Go thusa ka go fokotsa tshenyego ya mmu, le go somarela metsi gape, go sireletsa mefuta ya diphologolo le dimela.

Raese e botlhokwa gonne e na le dicarbohydrates tse dintsi, korong gonne e dirisetswa thata go dira borotho le dijo tse dingwe tse dintse, Oats-e gonne e jewa thata mo mesong gape e na le fibre e ntsi e thusang.

Dilo tse di tlhokegang mo boemong jwa lefatshe le tlelaemete, mefuta ya rooibos-o, go jala le go tlhokomela thobo le go dirisa ga rooibos-o.

E gololosegile mo caffeine-ing gonne ga ena caffeine-e ka tlholego, ena le di mineral-e tse di botlhokwa jaaka potassium, gape e na le tatso e e kgethegileng gonne e monate thata.

Rooibos o e ka dirisiwa mo dinkgweng go oketsa tatso le go dira gore dijo tseno di nne le dikotla, e ka thusa gape go nontsha moriri le go fokotsa go thubega fa o tlola ka yona, gape rooibos o e dirisiwa ka go dira manyoro a tlhago mo masimong.

Go kopanya merogo e e farologaneng go dira matute a a nang le dikotla tse dintsi le tatso e e kgatlhang. Go oketsa boleng ka go gatsela merogo e e tshotsweng go tlhokomela tikologo.

Ke ne ke tla reka spinach-e gonne se na le dikotla, digwete gonne ke rata tatso ya tsone gape di thusa le ka matlho, le beetroot-e ka gore e thusa ka koketso ya madi.

Thekenoloji e thusa balemirui go uma dijo tse dintsi ka go dirisa mekgwa e mešwa, go rekisa maungo mo mafelong a kgakala gonne ba ka dirisa inthanete go rekisa maungo kwa mafelong ao.

Mefuta mengwe ya maungo e kgona go itshokela di-temperature tse di kwa godimo, mme gape fa e mengwe e tlhoka di-temperature tse di tsididi gore maungo a gole sentle.

Maungo a nale metswako ya dijalo e thusang go lwantsha di khemikhale tse di senyang disele tsa mmele. Leka go ja mefuta e e farologaneng ya maungo letsatsi lengwe le lengwe go bona dikotla tse di farologaneng. Tlhopa maungo a a nonofileng, a a senang mabadi.

Go lengwa ga paka e nngwe le e nngwe, go paka le go rekisa maungo go tlhagisa ditiro di le dintsi mo tikologong, thekiso ya mafatshe a sele, se se tlisa madi a mantsi mo nageng.

Merogo e tletse ka dibithamini, diminerale, le fibre tse di thusang go fokotsa kgonagalo ya go tshwarwa ke malwetse a a tshelanang. Go ja merogo ya mebala e e farologaneng go tlisa dikotla tse di farologaneng tse di thusang mmele, e ka tsenngwa mo dijong le mo dinotsididi tsa go tshwana le bo smoothie kgotsa mo borothong.

Merogo ke dijo tse di tswang mo dimeleng tse re di jang tse di tlhokegang go phedisa mebele ya rona, go ja merogo go re thusa thata go lwantsha malwetsi mo mebeleng ya rona.

Rooibos-o e na le tatso e monate, ebile gape caffeine ya teng e le kwa tlase, rooibos-o e thusa thata go thoba mmele le go fokotsa stress.

Dijalo tsa rooibos-o di thusa go thibela kgogolego ya mmu e thusa go fokotsa boleng jwa mmu ka go oketsa dikotla, mme gape e babalela metsi le ditshedi.

Ke ithutile gore rooibos e batla fela motho o o nang le tlhokomelo le pelotelele, go simolola fela ka go jala dipeo tsa teng o di nosetsa le go di tlhokomela, di tlhoka motho o pelotelele, morago ga go di letela gore di gole o ntse o di tlhokometse o di nosetsa ka metlha, ke nako ya kotulo, ga o fetsa go kotula e be ke di anega kwa letsatsing gore di nne le mmala le tatso e monate.